Ndingakhetha iPlayStation ngoba ifowuni ayilunganga, kakhulu kumntana oneminyaka elishumi. Ngezizathu zoba iinkundla zonxibelelwano ngoku azinamfundiso. Uza kumgqibela umntana esithi uzodlala imidlalo efowunini kanti ujonge izinto ezingafundisiyo. Yiyo loo nto ndizokhetha iPlayStation, ngoba iPlayStation ndiza, uzayidlalela apha endlini and ndizambona xa edlala, ayifani nefowuni yakhe endingazobona ukuba ujonga ntoni nantoni, nantoni.

Mntanam, endleleni eya empumelelweni akululanga. Xa ufuna uphumelela komela unyamezele ubetheka ngoba ukuze ufike empumelelweni fanele uqale ubetheke, ubetheke, ubetheke ude uphumelele. Ayikho into eza lula. Hlezeni woyeka kanti ubuzaba ngomnye wabadlali bombhoxo owaziwayo jikelele. Into ofanele uyenze kuqinisekisa ukuthi uyaqinisekisa udlala wena neqela lakho ukuze nizokwazi nani nide niphumelele, ningadinwa.

Ayikho enye indlela elula ngaphandle koba umntu angabinayo idatha le yodlala ii-video games, ngoba imidlalo yevidiyo isebenza kakhulu ngedatha, ayisebenzi mahala. Kolunga umamakhe okanye abazali bakhe bangamthengeli imidlalo yevidiyo okanye bathathe ifowuni le ayisebenzisayo bayibambe ukuze azokwazi ukwenza ezinye izinto, nokuthi enze imisebenzi yesikolo. Bandule ke ngoku ukumnika ifowuni, nakhona bambalele ixesha.

Ubunzima endidibana nabo bobu. Funeka ndikwazi ukubamba macala ngokufanayo, ngokuthi iinto zesikolo zam zingashiyekeli ngemva. Nokuthi njeba ndizodlala lo mdlalo weqakamba nawo fanele ndikwazi umelana nawo, ngoba zininzi iimeko odlula kuzo xa ungumdlali weqakamba.

Eyam impendulo nguhayi. Ngoba ixesha elinintsi ngoku nee-influencers azijonganga kakhulu kwiinto ezinika umdla nezinempembelelo entle kulutsha. Ndingathi isizathu sam soko uba nditsho, omnye ufuna uba ngaphezulu komnye, omnye akafuni uphakamisana bezi-influencers bodwa. Omnye ujongele omnye phantsi, omnye uzama ukuwisa igama lomnye phantsi. Iyinto enganiki impembelelo ebonisa ukuba, ebonisa ulutsha uba asiphakamisani.

Uyabona mntanam, fanele ungatyhafi ngoba isenokwenzeka ngoku utyhafileyo besekukufitshane ezipalini. Xa ndisithi okufitshane ezipalini ke ndithi besekufitshane niphumelele wena neqela lakho. Nina fanele nize nezinto enizawukwazi na neendlela ezintsha zokudlala ebaleni. Ngoba fanele nicebisane ukuthi ukuze siphumelele fanele sitshintshe eziphi izitayile phaa ebaleni, enzele nizokwazi ukuphumelela. Ngoba indlela eya empumelelweni ayilulanga, fanele niqale nibetheke ukuze niphumelele.